Ba tshwanetse go tlhokomelwa ke ba lelapa la bone, gonne go botoka fa o tlhokomelwa ke lelapa.

sentle gonne e tlisa bogobe le selo sa go ja nyana mo malapeng a bona.

Simolola go amogela penšene a na le le dingwaga di le sixty.

gonne fa o batla thuso tshwanetse o tle pele ga o mongwe le mongwe

Ditsela tse dintsi tsa go thusa batho ba .

Gonne kwa ditoropong botshelo jwa bone ga bo tshwane le ba kwa mafelong a mangwe.

Ke go tsaya, mosola wa ambulense ke go tsa balwetsi le go tsaya batho ba ba tswileng kotsi.

Bokotsi botshelo jo, fa o sa nwe ditlhare tsa gago sentle.

O tshwanetse go nwa ditlhare tsa gago sentle ka metlha le metlha.

O tshwanetse go itse sengwe le sengwe, ka bolwetsi ba gago.

Batho ba le bantsi ba sokola tota, bophelong gonne ditleliniki di di nnyane.

Badiri ba tleliniki ba tshwanetse go tshwara batho sentle le .

tse di tshwanang le gore, ba lefapha la tikologo ba tshwanetse go di dira ke go tlhokomela bagodi le gore. Fa bagodi ba tlile ko phaposing ba tshwanetse go ba thusa.

Ke dilo tse tshwantse re di ele tlholo jaaka go tlhokomela bagolo ko diphaposing.

Di itekanyetsa maikutlo a rona ka gonne batsofe ga ba sa tlhokomelwa jaaka ba tshwanetse go tlhokomelwa.

Bagodi ka go ba thusa ka go farologaneng.

Mafelo a tlhokomelwang jaaka shelter, go tlhokomela bagolo ba ba naya dijo le tlhokomelo e e ba e tlhokang.

Gonne tshwanetse ba reke dijo, tshwanetse ba reke se se tshwanetseng. Gore ba tlhokomelwe.

e le tota gonne, ba kry-a thuso e leng ntsi e le tota gonne go na le batho ba dirang teng ba le bantsi.

Botlhokwa e le thata gonne batho ba nnang ko mekhukhung, di ambulense ga di kgone go kena ga go tsamaege. Mme go tshwanetse go diriwe ditsela gore di ambulense di kene gonne thuso o ka e tlhoka leng kapa leng matsatsi mangwe le mangwe.